Kuranta e nna ke badileng ka Laboraro e bua ka Donald Trump. A bua ka dipolao tsa makgowa tse etsahalang Afrika Borwa. Le rona re le ma Afrika Borwa, re batla ho nka naha ya dihwai tsa makgowa e ne e le leshano le leholo.

Re na le technology e ntjha e ntlafaditsweng, eo we fumanang ka hara disebediswa tsa Wi-Fi, tse ka bolokang matla bakeng sa four hours ha load shedding e ntse e etsahala. Le disebediswa tse tshwanang le solar panels, mme di kgonne hore kgaello ya motlakase e fumane e sa hlotse e le tshokodiso e kgolo ka hara naha ya Afrika Borwa.

Re na le mekgwa e metjha e ntlafaditsweng ya ho romela melaetsa ya bohlokwa, jwale ka metjha ya ditaba ya setjhaba, ho kenyeletsa le X, Facebook, Instagram, Whatsapp. E sebetsa ka potlako le ka nepo, le ka di-email hobane di-platform tsena kaofela tsa melaetsa o kgona ho romella dintlha tsa lentswe le di-video ho feta, yane ya kgale e bitswang di-SMS hobane o ka kgona ho romela fela please call.

Puisano, ya ka ya thelefounu eo ke e sebedisang ke Telegram, e fana ka dihlopha tse ngata tsa ho hira batho lefapheng la ho batla mosebetsi, le metjha e meng ya ditaba ya setjhaba eo ke nang le yona ke Whatsapp, bakeng sa sehlopha sa lelapa le Facebook bakeng sa metswalle e meng ya kgale e lahlehileng le ditho tsa lelapa.

Motho eo ke mo ratang haholo, eo ke mo latelang metjheng ya ditaba tsa setjhaba ke Ronaldino. Ke rata tsela eo a neng a ikemiseditse ka botlalo ka yona papading ya bolo ya maoto, le phello eo a ileng a theha sebaka sa ho qapa papadi e ntjha ya bolo ya maoto ya freestyle eo hona jwale e ratwang ke di million, mme e nkuwa e le papadi e sita le ho di-olympic.

Dintho tsohle tse fumanehang ho internet ka molao kapa ka mokgwa o sa tsitsang, wa phihlello ko Google e tla o fa tsohle, seo o se batlang hore na polokelo ya yona e tla o tsamaisa ka di-channel tse nepahetseng le tse molaong. Ke seo ke se eletsang batho.

Mmino, o ke tla o rata, ka ho sa feleng ke mmino o buang ka kgolo ya lerato le phethoho.

Data ya ka e ntsamaetse matsatsi a le mangata. Ntho ya pele, hore hobane mofuta ona o motjha wa difounu ka mehla o hloka ho ntlafatswa, ke ntho ya pele eo o lokelang ho e etsa. Le ho sheba melaetsa ya ka ya Whatsapp, ke latele ka di-email tsa ka mme qetellong ke Facebook mme ho hlahlobe hore na keng e ntse e tswela pele.

Nka mo eletsa ngwaneso ke mo jwetse hore ha nke ke be ka mo thibella motho, ho eng kapa eng e ya e lorang. Haeba o batla ho ba sona sebini seo, empa ba tlameha ho amohela taba ya hore ntle le thuto o ke ke wa fumana dintho tse ngata ka ha ba hloka thuto, e le hore dintho tse ngata ditorong tsa hao o ka di finyella ha bonolo molemong wa thuto e le teng le yona.

Haeba, ke batla ho hlokomedisa batho ka letsatsi la Heritage Day la rona le haufi, ke tlo hloka ho ya, diyaleyamoyeng ke fihlele kgaso ya television, esita le metjheng ya ditaba tsa setjhaba ho bapatsa ka ketsahalo e tlang moo e tla tsamaisa hore na sebini sa lehae le sa matjhabeng se lebellwe neng, hokae hape.

Malome, hona le mekgwa e mengata ya ho etsa dintho ka mohala wa hao jwalo ka banking, ya marangrang esita le ho reka diaparo kantle ho naha, esita le ho reka grocery, esita le ho reka di-fast food, internet-eng ka thuso ya ho kenya di-app founung ya hao, ntle le ho sebedisa tjhelete ya hao sepatjheng esita le ho kopa sepalangwang o sebedisa mohala wa hao fela.

Abuti na o ne o tseba hore ka selefounu ya hao, o ka etsa sesebediswa sa polokelo ya leru haeba o lahlehetswe ke founu kapa founu ya hao e senyehile, o ka fumana dintlha tsohle tsa hao tse lahlehileng ka thuso ya app ya cloud. Ka ho, kgwasolla dintlha tsohle tsa hao tsa mmino tse lahlehileng tsa melaetsa, email tsa hao, jwalo le jwalo.